Ha o batla ho sireletsa basebetsi ba hao polasing, hore ba seka kena dikotsing. Ke eng seo o tla netefatsang hore wa se etsa?

E ka be o tseba mabitso ditholwana tse holang naheng, tse jewang ke batho empa ha di fumanehe dishopong. Ekaba meroho ya naheng yona wa e tsebang? Bolella malome hore hobaneng o batla ho tseba ka mefuta ya ditholwana le meroho ya naheng.

O se bone dikotsi tse ngata ha basebetsi ba polasing ba kganna diterekere. O sekolong sa baithuti ba balemi, ba jwetse ka dikotsi tseo o kileng wa di bona.

Ho tsena tsa temo, ho na le mekgwa ya kgale haholo wa ho boloka dijo ka ho di omisa. Mme mefuta e fapaneng ya dijo ya bolokeha. Hlalosa thatohatsi ya hao ya dijo tse omisitsweng. Le tsebo ya hao ya ho omisetsa, haeba o na le yona.

Dirapa tsa moroho, metse toropong. Di sebetsa hantle lehlakoreng la kgwebo. Ka pono ya hao hlalosa mabaka a etsang mmuso le ditsebi hore ba re kgothalletse ho ja meroho ena.

Ho etsa plan, e leng ho etsa moralowa seo o tlo se etsa. Ho bohlokwa haholo. Haholo jwang mosebetsing wa temo, wa polasi. Ha re tla basebeletsi ba hao, o lokela hore o hlwaye ba tsebang. Ba sa phopholetseng, ba nang le boiphihlelo bo felletseng. O hle o qobe basebeletsi ba tla utswa le hona ho ja direthe. Ba tla diya polasi. O ko eletse baqadi ba mapolasi a manyane ka moralo o phethahetseng, o ba tlamehang ba o etse ha ba hira basebeletsi ba mapolasi a bona.

O sietswe dikgomo ke ntate wa hao. Wena o dula toropong. Dikgomo tsona di polasing. O tlo etsa jwang ka taba ena ya lefa la hao?

Malome o batla bojwala ba setho, empa bo mme ha ba tsebe ho bo etsa. Ba hlalosetse hore bo etsuwa jwang.

Ha ne o le sehwai se nang le basebetsi ba sehlophanyana. O no tla hlophisa matsatsi a bona a phomolo jwang? Haholo ha motho a lakatsa ho phomola matsatsi a fetang mashome a mabedi. Hlaloso ya hao e be le mabaka.

Ke dintlha difeng tsa bohlokwa, tse rapolasi a tlamehang ho di ela hloko ha a hira basebetsi polasing ya hae tsa se molao?

Ekaba ha motho o mong le o mong a ka ba le naha ya hae. A ka kgona hore a leme ho fepa lelapa la hae? Hlalosa karabo ya hao.

Ho na le polasi ya dikgomo moo o dulang. Moo polasing eo, ba hlaba dikgomo empa matlalo a teng ba wa lahla. O nahana eng ka sena? Ha ba wa lahla, ba wa lahla kae? Ho etsahalang ka ona?

Ho na le basebetsi ba hao polasing, bao o bonang hore ba ikemiseditse ka mosebetsi ebile ba hlalefile. O ba bitsetsa ka kantorong ya hao, o batla ho ba kgothatsa ka hore ba kgutlele sekolong. Ekaba o tlo reng ho bona?

Hlalosetsa batho hore ba ka boloka jwang tjhelete, ha ba ka iketsetsa dirapa tsa bona. Ba ba ngata ha ba bone bohlokwa ba dirapa.

Fynbos ke dimela tse holang pakeng tsa Kapa. Tse ding tsa dimela tsena o kgona ho di ja. E ka ba o kile a wa utlwela eng ka dimela tsena? Le hore di thusa ka eng, kapa di latsweha jwang? Hlalosa ka botlalo.

Tikoloho ke sebaka seo re dulang le ho phedisana ho sona. Bua ka moo ho fetoha ha mahodimo ho fetotseng tikoloho ya rona ka teng. O bue le ka bothata bona ba soil erosion bo phedisang balemi ka thata.

Ho bohlokwa ha kae ho dihwai, ho hlahloba bophelo ba mobu wa bona kgafetsa. E le hore ho etsa bo nnete ba hore mobu o dula o phetse hantle.

Tshebetsong ya ho boloka dijo, e ya ka hore sejo seo ke sa mofuta o jwang. Ha re etsa mohlala ka dinawa tse makotikoting. Di tswakantswe le letswai ho boloka botjha. Hlalosa ka ditshebetso tse ding tse o di tsebang tsa ho boloka dijo. O ka etsa mohlala ka eng kapa eng.

Rapolasi o tlile ho wena o tlo kopa thuso ka lehola leo la bolayang poone ya hae. Mo eletse hore o tshwanetse a etse jwang.

Mmuso o na le lekala le ntshang mananeho a teng a mangata. Re utlwa marangrang mehlaena ka mananeo ao. Bahlophisi ba mananeo ao, ba lla ka hore batjha ha ba ikamanye le bona ka bo ngata. Na o bona bothata ba batjha e le eng ka ho ba phela ba le nthong tsa marangrang?

Balemi ba nang le naha tse nyenyane, ba re balemi ba nang le naha tse kgolo, ba ba tshosetsa. Bua ka seo o se utlwileng hore ba ba tshosetsa ba reng ho bona.

Tshimo ke tshimo ka mosadi. Sesotho se re basadi ba tshwara thipa ka bohaleng, le temong fela ba jwalo. Bua ka moo ho ela hloko le ho nahanela pele ha basadi ba thusitseng temo ka teng.

O menngwe pitsong ya setjhaba, tikolong ya heno. Jwalo ka setsibi sa tsa temo, e mong wa baahi o bontsha a bile le bothata ba hore dipeo tsa hae di ya senyeha. Mo hlalosetse mekgwa e nepahetseng ya ho boloka dipeo di le boemong bo botle. Hlalosa ka botlalo.

O kile wa ja meroho e tswang serapeng sa hao. Hlalosa hore e latsweha jwang, e tshwana le tsa ko mabenkeleng. Hlalosa karabo ya hao.

Ho ile wa ba le mollo polasing ya Frederick. Ha o utlwa batho ba bua, ba re ho etsahetseng?

Teko ya dijo e nyolohile. Empa ho na le ho ho ka ho etsang ka sena. Bua le lelapa la hao ka ho qala serapa sa dijo. O tla reng ho bona ha o ba hlalosetsa.

Ho na le naha e kgolo eo batho ba mahaeng ba sa e berekising. Ebile ke a bona wena o na le mohopolo wa hore e ka berekiswa naha ena. E kaba mohopolo wa hao ke eng? Hlalosa dintlha tsohle.